Kgetlho la ntlha ke palama sefofane ke ne ke ikutlwa ke faroga dibeke ebile ke batla go tlhatsa, ke ne ke ye kwa durban ke ya go bona ditsala tsa me.

Nnyaa, toro ya me ke go ipona ke sa pagama sefofane, ka gonne ke tshabe lobaibai ebile ke tshaba sefofane. Jalo toro ya me ke go ipona ke sa palame sefofane. Goreng ke se tshaba? Sefofane se fofela kwa godimo thata, mme ebile se dira gore ke feroge le dibete.

O tshwanetse go dira appointment e e bontshang gore o ya go palama sefofane, o tshwanetse go dikete e tla dirang gore o palame sefofane. Mme fa o sena go dira jalo o ya kwa boemela fofaneng o a go emela sefofane sa gago teng, mme o tla utlwa go ntse go kueleditswe go buiwa gore sefofane sengwe le sengwe se ya kae, mme fa go buiwa ka se se yang Nigeria wena o ya ko go sone seo, mme o tla fitlhela ba security ba batla go tlhalosetsang gore go diragala jang.

Tiriso ya dibese mo toropong ya rona ke e manontlhotlho ke e tlhwatlhwa e kwa godimo, ka gonne batho ba ba palamang dibese ke ba ba nang le dikarata le dibukana tsa go palama dibese, ebile ga se botlhe ba ba namelang dibese.

Mathata a ke kopana le ona go dirisa kgotsa go reka karata eno e e botlhale, ke go tlatsa karata fa e e sena madi, ke gore karata eo e rekisiwa kae le gore ya lebalesega.

Se se dirang gore mokgweetsi a nne yo o siameng ke bokgoni jwa go kgweetsa ka polokego, boitshwaro jo bo molemo, tlhokomelo ya polokego ya bapalami, go goroga ka nako le go tsamaya ka nako, go buisana le bapalami fa go na le tiego pelo kgotsa diphetogo mo tseleng.

Fa go na le strike batho ba ka nna thari, bangwe ba se fitlhe ko ba tshwanetseng go ya teng, ka gonne bese e ka tshwanela ke go tsaya mola o moleele kgotsa tsela e e telele ka dinako dingwe bese e ka se kgone go fitlhelela bapagami.

Bese e tsamaya ka dinako tse di rileng ka gonne e lebelela batho ba ba tlabe ba le gore nako e ntsi e bathong ba tlabe ba le gona ke e feng, bese e ka dira gore ke tsene thari ko ke yang gone ke ka ntlha ya dinako tsa yone.

Ee, nkile ka siwa ke bese ka ntlha ya gore ke tsogile thari, ebile ke tshwanetse go tlhapisa monnawe, ebile ke mo isa kwa sekolong pele nka ya go palama bese. Ka jalo bese e kile ya ntshia.

Maitemogelo a a tlwaelegileng fa go na le ditshupetso tsa dibese ke go diega go goroga kwa tirong, go oketsega ga ditshenyegelo, go nna le khuduego, bapagami ba amega ka maikutlo ba ikutlwa ba galefile ebile ba sa itumela.

Ke ka ntlha ya gore dingwe tsa metse di na le ditekisi di le dintsi, ebile metse e mengwe e kgakala ke ka moo go na le dibese gore di kgone go ba fokoletsa madi a dithekisi ka gonne bese e duelwa madi a kwa tlase, ebile ba dirisa dikarata. Ka jalo go nna botoka gore motho a tlatse karata ka madi a kgwedi yotlhe.